Go le gantsi tse dingwe tsa ditlholo tsa gore motshameko wa kgwele ya dinao wa bo o tshamekiwa ke basadi le banna ke ka ntlha ya gore go batla go lekanya magareng ga basadi le banna. E fela potso ke gore goreng motshameko wa kgwele ya diatla o tshamekiwa gantsi ke basadi fela. Bontsi batho ba basadi ga bana go kgoreletsa ebile ga ba na le kgatlhego ya go ka nna mo motshamekong wa basadi.

Go nna ntse o ikatisa kapa go ikentsha bodutu ka go lema mo ditshingwaneng go ka go neela bokgoni, skills di le dintsi, bokgoni mmogo le kitso jaaka kitso ka mmu, kitso ka bolemirui, kitso ka dijalo mmogo le kitso ka diphologolo.

Go lebilwe gantsi metshameko ya sešweng ya bana e jaaka lelekisana le go tshameka ka thapo e thusa thata go nna le boitekanelo gonne banna ga ba nne gae ba ntse fela ba ja kapa ba sa dire sepe. Seo se thusa boitekanelo ba bone gore ba nne le mesifa e e itekanetseng. Go tsweletsa pele go sekaseka melemo eno go thusa gape le segompieno gore re tlwaetse gore gompieno go tshamekiwa metshameko e ntse e le teng bogologolo gonne metshameko e e thusa ka go nna le botho le go dirisana mmogo ga bana ba tshameka ba dirisana mmogo ba ithuta tirisanommogo le botho.

He! E re ke go bolelela morwaake. Ga ke ne ke le mo karolong ya ditlhopho tsa dingangisano ke ne ke le yo mongwe wa bangwe ise ba ba golo thata ebile ga o lebile tota mo dipolotiking, ke ne ke le mo ngangise yo mogolo thata mo dikgang kapa mo ditlhogong tsa dingangisano.

Ke dumelana nao fa o bua gore ditlhopha ka ba batho ba ba ikatisang ka didiriswa tsa go ikatisa ke bona gantsi ba ba . Goreng kere yalo, ntlha e kgolo e le gore fa batho ba dirisa didiriswa tsa go ikatisa ba fitlha mo maemong a e leng gore batho ba ba sa diriseng didiriswa tsa go ikatisa ba retelelwa kapa ga ba kgone go fitlha mo maemong ao. Jaanong go botlhokwa go gore batho ba dirise didiriswa tseno gonne di ba thusa go fitlha mo maemong kapa boleng bo e le gore fa ba le nosi ba sena didiriswa tsela ba a retelelwa ga ba kgone go ka fitlha koo.

Nna le ba lelapa la me re rata go tshameka kgwele ya dinao. Re rata thata go tsaya dikarolo ka dikarolo, mongwe le mongwe a tsaye karolo. Nna e fela ke rata karolo ya go nna motshwara dino.

Metshameko ya inthanete ke e le mentsi thata ebile go setse go tsentswe metshameko e e leng gore e monate le go gaisa tota. Ke rata motshameko wa GTA o e o bidiwang Grand Theft Auto. O dirisana mmogo le thelebišene, o dirisana mmogo le console-u ya gago ya playstation. O ka kgona go gaisana le batshameki ba bangwe ba e le gore ba kgakala le wena ka go dirisa mafaratlhatlha a internet.

Fa o tsaya karolo mo metshamekong mmele wa gago o simolola go nna le botsogo bo bo botoka ebile boitekanelo ba gago bo ka simolola go nna botoka le bona fa o tsena mo metshamekong e e nang le go ikatisa thata.

Go botlhokwa gore batshameki ba dule ba ntse ba tlhokomele mebele ya bone gore fa ba fitlha mo metshamekong ba kgone go itekanela. Go le gontsi tshameka ga a sa tlhokomele boitekanelo ba gagwe a ka iphitlhela a tlogela motshameko ebile a dira gore batshameki ba bangwe ba latlhegelwe ke motshameko oo.

Go botlhokwa gore bašwa ba itsentshe kapa ba tsaya karolo mo metshamekong gore batho ba ba batlang batshameki kapa ba ba nyakang bokgoni bo bo rileng ba kgone go bona batshameki bao ba ba nang le bokgoni bo bo farologaneng, gonne ntle le go tsaya karolo ga nkitla batho bao ba nyakang batshameki ba kgona go bona bokgoni bo bo farologaneng le bo bo leng teng bo tsayang karolo. Go botlhokwa thata gore batshameki ba ba farologaneng ba tsaya karolo mo metshamekong gore go kgone go fitlhelwa bokgoni bo bo farologaneng.

Se ke se ratang ka metshameko ya se ileketeroniki ke gore e thusa gore o nne le monagano o o botoka, e thusa gore monagano wa gagwe o kgone go rarabolola mathata.